Ga ise ke tsamaye ka sefofane mo e leng gore ke kgetlho la ka la ntlha. Mme, ga nka nna le letsatsi le e leng gore ke palama sefofane ke a go ikutlwa ke itumetse ke na le monyebo o sa feleng.

Nnyaa ga se toro ya me gore ke ipone ke pagame sefofane ka gonne, ga go diragetse go tla diragala, ga go sa diragala ga go a diragala. Nnyaa ga se gore ke a se tshaba ke gore fela ga se sepalangwa se nka batlang kgotsa ka lakatsa go sepalama.

Ga ise ka nna ka tsamaya ka sefofane mme, ga go ntse jalo ga ke itse gore ga o tsamaya ka sefofane o ya ko nageng e nngwe go diriwa jang.

Nnyaa tiriso ya dibese mo toropong ya me e botlhokwa tota ka gore e thusa ba le bantsi ba tswang ko magaeng, go ya ko ditirong, go ya ko dikolong, gotswa ko dikolong, go boela magaeng ka tsela e e siameng e e tlhokomelesegileng.

Mokgwa o wa go dirisa karata e e botlhale o na le go sa thusi ka gonne, karata e e botlhale e dirisa motšhini. Mme, ka dinako dingwe go na le gore motšhini o, o seke wa bereka.

Go nna mokgweetsi yo o siameng wa bese o tshwanetse o be o na le dipampiri tse di maleba tse di bontshang gore o kgona go tsamaisa batho, kgotsa dithoto ebile o kgona go kgweetsa ka tsela e e siameng.

Fa dibese di le mo seteraekeng batho ba ba yang ditirong ba ka nna thari, batho ba ba yang dikolong ba ka nna thari. Go ka nna le dikotsi tse di diragalang mo ditseleng tse di sa siamang.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng ka gonne, di dirisa nako, di tsamaisa le batho ba ba berekang kgotsa bana ba dikolo.

Ga ese ka tsamaya ka siwa ke bese ka gonne, ga ke mopalami wa bese. Mme ga o siilwe ke bese, o tshwanetse o bo o na le sepalangwa sengwe se e leng gore se ka go tsaya mo se topong sa go isa ko o yang teng.

Ee go kile ga nna le tshupetso tsa dibese mme, maitemogelo a ke a boneng ke gore batho ba bantsi ga ba kgona go ya ditirong, batho ba bantsi ga ba kgona go ya dikolong. Seo se dirile gore dibese di sa tlhola di nna teng mo lefelong leo ke dulang mo lo ne go ya go dikgwedi di le mmalwa batho ba setse ba dirisa ditekisi go ka ya ko ditirong, kgotsa go ka ya ko dikolong le go ya ko mafelong a mangwe a ditoropo tse di kgakala.

Di tsamaya jalo gore di kgone go fitlhelela mongwe le mongwe yo e leng gore o dula mo metsing eo, kgotsa metsi e leng gore e gaufi le motse o mo ditoropong. Gonne, ditoropo tseo di gaufi le metsi eo, kgotsa metse eo e gaufi le ditoropo tseo le gore mo mebileng e kgone go latlha batho ba e leng gore ba gaufi le ko ba nnang.

Koketsego ya tlhatlhwa ya bone ya ngwaga le ngwaga ya tirelo ga e nkame go le go kalo. Ka gonne, ga ke mopalami wa bese, le ko ntlheng ga moo bapalami ba dibese ga e ba ame go le go kalo ka gore ga dibese ditlhatlhoga, ditlhatlhoga fela ka madi a e leng gore rotlhe re a kgona.

Nka lekanya tirelo e e dirwang ke dibese mo sekaleng ka thipa. Ka gonne, bese e thusa ba le bantsi go tswa mo lefelong le lengwe go ya ko lefelong le le latelang ebile, ga o dirisi le madi a mantsi go le go kalo gore o kgone go tsamaya ka yone.